Ngowami umbono, ngingabacebisa ukuthi bekwazi ukuthi bemufundisa ngendlela afuna ukudlala ngayo, noma ngendlela abafundi laba abanye bedlala ngayo. Beyeke futhi ukumehlisa isimo sokuthi ay'nyeze.

Imisebenzi eminingi ukuthi kukwazi ukuqasheka abantu egrawundini futhi kukwazi ukuthi abantu bethole amathuba emisebenzi uma kudlalwa ngamanye amazwe la eNingizimu Afrika. Amathuba emisebenzi ayavuleleka kakhulu.

Uma uthola ithuba lokufunda, ufunde, kodwa uma uthola ithuba futhi lokudlala umdlalo, uwudlale nangakhona uwenze, ukwazi ukuthi uwenze khona imali.

Ngowami umbono, ama-games kumele afake ezinhlelweni zemidlalo zezikole ngoba lokhu kufundisa kabanzi nge-technology. Kufundisa kabanzi futhi ngokwazi ukuthi kube amanye ama-games. Asikho isidingo sokuthi beze bedlaledlale ngomzimba, kepha nama-games nawo ama-video games angaba nomthelela omkhulu.

Ngangidlala ibhola i-netball ngisafunda isikole, ngaze ngaba umqeqeshi futhi walo. Lokhu namanje ngingakuphinda futhi ngiwudlale lowo mdlalo.

Ngicabanga ukuthi uhulumeni kumele akhiphe uxhaso kuwo wonke amathimu okudlala. Axhase laba abangakwazi ukuthi bethenge izinto zomdlalo, njengamakhokho, amajezi ebhola, kuyo yonke lento abayidingayo uma bedlala ibhola. Uhulumeni kumele abe noxhaso lapho.

Emidlalweni nakhona kuyaba ney'mfundiso, ukuthi kusuke kwezemidlalo akuchazi ukuthi akufundiswa. Kepha, ngicabanga ukuthi komele nathi sikwazi ukuthi abadlali befundiswe ukuthi noma kuthiwa usuphethe usuyekile ukudlala, ukwazi ukuthi ukufundise ukuphathwa. Khona into ekuthiwa i-management. Mhlampe if ubuwumdlali, ujike uhambe ube umqeqeshi.

Ngingamuphikisa kakhulu lowo mzali, futhi ngingamcela ukuthi ake anike ithuba umntwana ukuthi adlale ngoba ezemidlalo, ziyakwazi ukuthi zikuyise kude nempilo, ziyakwazi ukuthi zikuphumelelise ngomdlalo nje uwodwa.

Kuningi kakhulu engawasebenzisa ukuze ukukhuthaza amasiko nemvelo. Njengokuthi imvelo, imfuyo, yonke leyo nto kungakuthaza kakhulu ukuthi nje kube inxenye yemidlalo, amahhashi, konke lokho.

Kuyasiza ngoba uyakwazi ukuthi ucabange kahle futhi kuyasiza ukuthi ukwazi ukuthi uhleli uphephile ezifeni eningi. Kukunika nje ukuthi ukwazi ukucabanga, ukwazi ukuthatha iy'nqumo ey'balulekile, nokwazi ukuthi wehlise umoya.

Ngingethula i-tennis, lowo mdlalo muhle kakhulu, futhi unemali kakhulu. Umu ngahambahamba uqhubelele futhi ungagcina usuphumelele nge-tennis.

Ibhola ilona eliletha kakhulu abantu. I-rugby ilona eliletha kakhulu abantu bezinhlanga ezihlukahlukene, kanye ne-boxing.

I-Orlando Pirates ilona qembu lami engilithandayo. Seliwine kakhulu, kusukela kudala liwina i-league, lawina i-Nedbank Cup kathathu. Laze lawina i-MTN eight kathathu.

Kungaqala ngasemphakathini, kancane kancane beqale ngasemphakathini la abahlala khona. Becele uxhaso kumakhansela abo, ukuze bekwazi ukulungisa izinto. Kusukela lapho-ke, bese benga-apply-ela ke uxhaso lokuthi beqhubeke nalowo mdlalo.

U-crazy ten, iwona mdlalo engangiwuthanda ngisakhula ngoba wawenze ukuthi izinto zibe lula. Futhi wawunginika futhi ne-challenge ukuthi ukwazi ukuthi u-solve-e lo crazy ten.

Emidlalweni kanye nemfundo, lokhu kungachaza ukuthi kumele ukwazi ukuthi ukudibanisa. Uma uqeda ukufunda, kumele uhambe uyodlala. Futhi mase usuqedile ukudlala noma ukujima, ubuye futhi uzofunda. Ngoba nasemidlalweni kuyafundiswa ngezinto zempilo, kuyafundiswa ukuthi nangesikole ukuthi isikole sibalulekile.

Njengoba sesiphila esikhathini esinobuchwepheshe kakhulu, ngicabanga ukuthi ama-online gaming ezikoleni bengakwazi ukuthi bawafake ukuze kukwazi ukuthi masese kufikela leso sikhathi sekusebenza khona ubuchwepheshe kuphela, kube lula for abantwana besikole, bebe nolwazi futhi oluningi.

Ngowami umbono, ngicabanga ukuthi izikole kufanele kubambisane nezinhlangano zamaspothi, kanye futhi nomphakathi ukuze izingane zikwazi ukuthi zithole imfundo kanye futhi noxhaso ezinhlanganeni. Lokhu kumele kube nje abangani kakhulu, ukuze bekwazi ukuthi belekelelane noma kuthiwa esikoleni kuwusuku lwemidlalo bekwazi ukuthi imiphakathi ifike ixhase futhi iy'nkampani.